Mo botshelong jwa me ga ke so o pagame sefofane, le ga e le gangwe ke eletsa go se palama gangwe fela.

Le nna ke toro ya me go pagama sefofane, gantsi ke nagana gore ga ke batle go pagama sefofane lobaka lo lo telele gobane ke le booi, ke tshaba bo ko godimo. Ke nyaka ke se pagame loeto lo lo khutsanyane fela le tla tsayang di ura di le pedi kgotsa di le tharo. Gore ke ikutlwe gore go ntse jang fa ke le ka gare ga sone, mme ke tle ke kgone go tlwaela gore se tsamaya jang go etsagala eng fa o le ka fo gare ga sona.

Sa ntlha fa o le kwa boemelong jwa difofane mo nageng ya rona, O tsena mo boemelong jwa difofane, o kwadisa maeto, o baya dithoto, o feta mo tlhokomelong ya tshireletso, o ya kwa kgorong ya go palama. E be o tla o palama sefofane, sa bobedi fa o goroga kwa boemelong jwa difofane ko Nigeria. O feta mo tlhokomelong ya bophasalatsi, sa ntlha o ya go tsaya dithoto tsa gago, o feta mo tlhokomelong ya ditlwaelo, e be o feditse.

Nnyaa ga ke akanye ka tiriso ya dibese mo toropong ya rona, ka gonne dibese di tsamaya ka nako e rileng nako o di tlhokang dibese ga diyo. Thekisi ke yone e phela e leng teng ka dinako tsotlhe fa o e batla.

Karata e botlhale tota go le gantsi nna ke kopane le mathata a gore ne ke ipoditse gore ebile ke solofela gore karata e matlhale fa o sa e dirisa le mo bekeng e e tlang matsatsi a gago a ntse a wela ko karateng e botlhale. M, me ke bona go tshwana fela gobane ga o boloke sepe fa godimo ga yone. Matsatsi a le a gago a o sa dirisang a ntse a jewa mme ne ke nale tsholofelo ya gore matsatsi a o sa dirisang a santse a tswelela pele. Gonne ko ka ra teng ela ya kgale ya bese e la ya pampiri nne matsatsi a ha o a jewa ge o sa namela bese, mme nne ke solofela gore karata e ya matlhale e tla direla botoka ya re bolokelang matsatsi a rona a nne re sa dirisang, ka gonne e tsena mo motšhining e kgona go bona gore go na le matsatsi a sa dirang.

Mokgweetsi wa bese yo o siameng o na le dinonofo le bokgoni jo bo farologaneng go netefatsa tshireletsego le boiketlo jwa bapalami. Di nonofo tseo di akaretsa tsa bokgoni jo bo kwa godimo jwa go kgweetsa, bo pelotelele le go nna o ritibetse, bokgoni jo bo siameng tswa jwa ditirelo tsa bareki, tlhokomelo ya tshireletsego, bokgoni jwa go laola nako le go itse ditsela. Bakgweetsi ba dibese ba thusa jang mo maitemogelong a a siameng a go ya tirong. Bakgweetsi ba dibese ba netefatsa tshireletsogo le boiketlo, go fa tirelo ya bareki e e botlhokwa, go tlhokomela nako le go nna le bokgoni, go ba go bopa seemo se se monate.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng go netefatsa togamaano, go thusa bapalami go rulaganya maeto a bone sentle le go diragatsa ditsamaiso tsa dipalangwa ka bokgoni. Fa bese e ka go ema ka dinao o ka emela bese e nngwe, o batle dipalangwa tse dingwe jaaka tekesi kgotsa Uber. Kgotsa o ikgolaganye le batsamaisi ba dibese go botsa ka togamaano e nngwe.

Diteraeke mo dikarolong tse di jaaka dipalangwa, boitekanelo kgotsa thuto. Di ka kgoreletsa fela go bona ditirelo tse di botlhokwa mo bathong ka kakaretso. Badiredi ba ba teraekang, ga ba amogele dituelo tsa bone ka nako ya seteraeke. Se se ka baka bothata jwa madi mo go bone le malapa a bone. Fa badiredi ba dibese ba seteraeka, batho ba ba ikaegileng ka dipalangwa tsa dibese go ya tirong, ba amega ka ditsela tse di farologaneng. Kwa ntle ga dibese batho ba ba tsamayang ba ka thatafalelwa ke go bona dipalangwa tse dingwe, se se ka baka tiego kgotsa palelwa, gotlhelele go ya kwa tirong tsa bone. Batho ba ka dirisa dipalangwa tse di turang jaaka ditekisi kgotsa dikoloi tse di abelanwang, se se baka ditshenyegelo tse di sa lebelelwang.